Loko ndzo kuma nkateko wo vutisa mutlangi wa mitlangu wa ndhuma eAfrika-Dzonga swivutiso mayelana na ntirho wa yena, ndzi nga n'wi vutisa leswaku u hola malini? Naswona u swi kotisa ku yini ku tlanga a ya emahlweni?

Mimbuyelo lowu vantshwa va wu kumaka eka ku tlanga mitlangu ya bolo ya milenge, hi leyo va tshama va ri vanhu lava va tshamaka va hanye kahle emirini.

wa ncuva a wu tlangiwa ngopfu hi vavanuna, hikuva a va ri na ku pfumela leswaku i mitlangu leyi ya ku vavasati a va nge yi koti.

Ntlangu wa khirikhete a wu nga tsakeriwi ngopfu eAfrika-Dzonga hikokwalaho ko, vo tala va nga ri na ripfumelo ra leswaku va nga swi kota ku wu tlanga.

Ntlangu wa manguva lawa lowu ndzi wu rhandzaka, i ntlangu wa bolo ya milenge.

Ntsheketo lowu a ndzi ta va byela wona a ku ta va ku ri ntsheketo wa n'wampfundla na n'wanghala, hikuva hi laha va nga ta kota ku ve ni va dyondza ku tlhariha loko va ri karhi va ri na vanghana va vona.

Ndzi nga va byela leswaku, loko va tshama va ri karhi va endla vutiolori byo tlanga bolo swi ta va pfuna ngopfungopfu loko swi ta eka tlhelo ra rihanyo.

A ndzi ta n'wi vutisa leswaku u u endlise ku yini ku ve ni a ti kuma a hetelele a ri mutlangi wa bolo wa ndhuma naswona u hola mali muni?

Swi kahle swinene hikuva hi laha va kumaka nkarhi wo tshama swin'we va ri ndyangu, va ti tsakela.

Mitlangu yi antswisa vuhlayiseki bya mina bya ntshamisano hi tlhelo ra vunghana, hikuva hi kuma nkarhi wo tshama swin'we nkarhinyana wo leha.

Loko a ndzi fanele ku hlohletela munghana wa mina loyi a nga swi tsakeriki ku endla vutiolori leswaku a nghenelela mitlangu, a ndzi ta n'wi byela leswaku a nghenelela mitlangu yo tlanga bolo ya milenge kumbe bolo ya mavoko.

Ndzi nga va byela leswaku loko va va va ri vanhu lava va tlangaka bolo ya milenge kumbe bolo ya mavoko kumbe mitlangu yin'wana na yin'wana yo hambanahambana ka yona, nkarhi wo ti kuma va eka swa vugevenga va nge wu kumi hikuva mitlangu hi yona leyi nga ta va endla va tshama va ri busy minkarhi hinkwayo.

Ku tlanga mitlangu swi ndzi pfune hi ku ve ni swi tiyisa vuxaka bya mina na vanhu van'wana va le handle.

Vanhu van'wana va hluleka ku tirhisana na vanhu van'wana naswona va tsakela ku tirha va ri voxe. Kasi loko a va ri vanhu lava va tlangaka bolo, a va ta swi kota ku ve ni va tirhisana na vanhu van'wanyana hikuva emitlangwini ku tirha ku khomisana.

Loko ndzi twa kokwana a ku garingani wa garingani a ndzi titwa ndzi tsakile swinene hikuva, hi laha a ndzi tiva leswaku i nkarhi wa ku tshama hi xuxa hi yingisela ntsheketo. Naswona a ndzi rhandza ntsheketo wa n'wampfundla na n'wanghala.

Loko xipano lexi ndzi xi tsakelaka a xi ri kusuhi no herisiwa, a ndzi ta hlohletela vanhu leswaku va tshama va ri karhi va xi bukela kumbe ku xi khuzela leswaku xi ta kota ku ya emahlweni.

Ndzi vona onge mfumo wu nga endla kumbe ku tumbuluxa mitlangu yo hambanahambana, leswaku vantshwa va ti kuma va nghenelela eka mitlangu.

Lexi xi pfuneke hi tlhelo ra ku aka vunghana bya hina a ku ri ntlangu wa bolo ya milenge.

Dyondzo leyi vantshwa va nga yi dyondzeke loko va hluriwile eka ntlangu kumbe mphikizano, hileswaku loko ku ri karhi ku tlangiwa ku fanele ku wina xipano xin'we. Naswona lexi xi nga win-iki xi boheka ku amukela leswaku a ku fanele ku wina xin'we.

Loko a ndzi nyikiwe nkarhi wo tumbuluxa nongonoko wa mitlangu ku pfuneta ku sivela vugevenga exikarhi ka vantshwa. A ndzi ta humesa nongonoko wa ku yimbelela kumbe ku cina hikuva, i swilo leswi vantshwa vo tala va swi rhandzaka ku swi endla.

Mitlangu ya mphikizano wa timovha yi dume eAfrika-Dzonga hikokwalaho ka ko phikizana ka vona hi timovha.

Mitlangu ya ndhuma exikolweni xa hina leyi a ndzi rhandza kumbe ku tsakela ku nghenelela eka yona a ku ri mitlangu ya bolo ya milenge.

Miako ya swa vutiolori yi fanele yi langutiseka hi ndlela ya kahle kumbe hi ndlela leyi yi nga na vuhlayiseki swinene.

Vurhangeri lebyinene byi kondletela njhani leswaku eka xipano xa bolo ya milenge ku va na vutshembeki?

Mfumo wu nga hoxa xandla eka ku seketela mitlangu ya laha tikweni hi ku ve ni yi pfuna vantshwa kumbe ku hlohlotelo vantshwa eka swa mitlangu.

Loko munhu a ri na vuswikoti byo rhangela ndzi n'wi vona hi loko a ri karhi a tshama a rhandza ku rhangela eka migingiriko yin'wana na yin'wana leyi va ka kona exikolweni.

Ina swa pfuna hikuva loko va va va ri karhi va tlanga mitlangu eswikolweni swi va pfunana hi tlhelo ra miehleketo hikuva yi tshama yi karhi yi tlharihini.

Nkoka wa ti-campaign to dyondzisa no hlohlotelo mhaka yo tinghenelerisa eka mitlangu i ku ve ni yi dyondzisa vantshwa ku leswaku mitlangu i ya nkoka ku fika kwihi nakona mbuyelo wa mitlangu hi wihi.

Matiko ya le handle na tiko ra hina ri aka vuxaka hi ku tirhisa mitlangu yo fana na bolo ya milenge.

Ku va Afrika-Dzonga ku va rona tiko laha mitlangu ya matiko ya misava ya ta ka ya ta tlanga kona swi khumba mabindzu ya laha kaya eAfrika-Dzonga.

eSports yi nga tshuka yi va ntlangu lowukulu ku fana na mitlangu ya ndhavuko yo fana na bolo ya milenge kumbe bolo ya mavoko.

Purogireme ya swa mitlangu leyi nga ve tshama yi va kona emugangeni wa ka hina a ku ri program ya mitlangu ya bolo ya milenge.

Vaendli va mitlangu va fanele va swi khoma swiyimo swa loko ku tirhisiwa ntlangu wa vona hi ndlela yo biha.

Vanhu vo tinwela byalwa va seketela mitlangu ku nga va mitlangu ya bolo hi ku ve ni va ya erivaleni ra mitlangu ku ya nyika vatlangi matimba.

Suzan u baka magwinya yo nandziha naswona hakanyingi u kuma swikombelo leswi humaka eka vanghana leswaku a ma baka na le ka minkhuvo.

Nhluvukiso wa vantshwa hi ku tirhisa mitlangu i wa nkoka hikuva vantshwa loko va ri karhi va tlanga bolo hi laha va kotaka ku humesa vuswikoti bya vona.

Swa ku munhu loyi i murhangeri loko ku tlangiwa ntlangu wa bolo ndzi n'wi vona hi ku ve ni a va a nga mbalangi ku fana na van'wanyana.

Vutiolori ndzi nga hlamusela leswaku i ntlangu un'wana na un'wana lowu munhu a wu endlaka ku ve ni a tshama miri wa yena wu tsakile.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku u fanekele ku tshama a ri karhi a endla vutiolori minkarhi yo tala.

Hikuva va lava leswaku un'wana na un'wana loyi a nga xiphemu eka ntlangu lowu va ka wu tlangiwa siku rero a va a hlayisekile.

Ina ndzi pfumelelana na yona hikuva loko ku ri karhi ku tlangiwa hi laha un'wana na un'wana a kotaka ku vona talenta ya yena kumbe talenta ya un'wana.

Nchumu lowu ndzi tsakelaka ku wu endla hi rin'wana ra masiku i ku tikuma ndzi ri karhi ndzi tlanga bolo ya milenge na van'wanyana vanhu.

Ina, ntirho wo ti hungasa wu nga pfuna ku endla vanghana lavanene swinene ngopfu.

Ndlela leyinene yo hlayisa minkarhi leyi ndzi tsakelaka yona i tivhidiyo.

Ina, ndzi vona swi ri swa nkoka swinene hikuva munhu loko a ri karhi a dyondza u ta kota na ku ve ni a tlhela a tiva no endla leswi a dyondzaka hi .

Ku hlangana ka vanhu vo hambanahambana eka mitlangu swi hoxa xandla eka ku kurisa vuxaka na ikhonomi hikuva hi laha vanhu va hlanganaka kona va endla vunghana.

Nkarhi lowu wu nga endla leswaku ndzi sungula ku tsakela swilo leswi ndzi swi endlaka sweswi swo ti hungasa hi nkarhi lowuya wa COVID-19.

Ndzi titwa ndzi tsaka ngopfu swinene hikuva i swilo leswi ndzi sukaka ndzi va ndzi ri na ku navela ko karhi ku ve ni ndzi fikelela eku swi endleni.

Hikuva vana va masiku lawa a va ha teki leswi va dyondzisiwaka swona hi vatswari va vona kumbe vatswari va vana va masiku lama a va na nkarhi wo dyondzisa .

Leswaku ndzi ta tshama ndzi tsundzuka swilo leswi ndzi swi endlaka swo ti hungasa ndzi tshama ndzi karhi ndzi teka vhidiyo loko ndzi ri karhi ndzi swi endla.

Vantshwa va rhandza swilo swo karhi minongonoko ya swa mitlangu yi fanele yi va phasa rinoko ku va va va nghenelela eka yona hikuva hi laha va sungulaka ku vona leswaku yi ta va hungasa.

Mintirho ya le handle leyi ndzi nga tsakelaka ku yi endla leswaku ndzi ti tsakisa.

Mitlhontlho leyi vanhu va langutanaka na yona loko va joyina swilo swo ti tsakisa swa ntlawa kumbe eka minhlangano hileswaku a swi olovi ku ve ni u tikuma u joyina swi teka nkarhi.

Nkoka wa vutiolori eka vantshwa na le ka vanhu vakulu hileswaku swi va pfuna ku veni va tshama va ri karhi va ehleketa.

Nseketelo wa muxaka lowu vantshwa va nga wu kuma eka vantshwakulorhi lava vona va kalaka va nga nghenelelangiki eka swilo swo karhi swa mitlangu.